Ni nga va hlamusela ni ku, ku tlanga leswi swa mitlangu swi na rihanyo ka miri ya hina. Ku ri yi tshama yi ri healthy.

Ni nga n'wi byela ni ku kumbe ni n'wi vutisa ni ku, i swi kote njhani ku fika laha yi nga kona namuntlha nakona i yini lexi nga lexi xi nga ku lexi nga ku hlohletela ku ri i ya i ya tlanga bolo?

vanhu lava va tlangaka hi ti hi ti mavuri i vafana, nakona va va va kha va tlanga va telenyana. Va va va kha va ti hungasa kwalaho va kha va ba ti mavuri ta vona.

Ni tsakela mitlangu ya le handle. Hi mhaka yo, na swi kota ku va ni kha ni kha ni tsutsuma, ni kha ni endla miri wa mina ku ri wu va wu ri kahle than ku ri ni endla mitlangu leyi ya le ka ti-internet-te.

Ni nga va byela ni ku, a ni kombela ku nghenisiwa ka swilo swa mitlangu nakona ni na, ni na ti-experience ta mitlangu yo tala. Nakona ni active ni tshama ni kha ni lava ku tsutsuma, ku tlanga.

Va hakela mali ku fana na loko va kha va ya ku voneni ka bolo, na ti-netball-o. Mitlangu yo tala va hakela timali ku va ya mara ngopfungopfu ka mitlangu yo fana na ya bolo, na ti-rugby.

I fanele a tiva ku ri ku na team one na team two. So hi na va team one, hi fanele ku hi dya team two, hikokwalaho hi va hi kha hi tlanga ncuva.

Ni nga n'wi byalela leswaku, i fanele ku a va yena a ti rhandza, a amukela ku ri i tlanga na vanhu lavakulu nakona swi nga na xin'wana na xin'wana swi ta famba kahle.

I ku tlanga magava hi ku ni tlanga ni tshamile, ni va ni relax-ile ku ri hava lexi ni borhaku kumbe ni kha hi ti .

Mitlangu yo endla swilo leswi swa vuolori i ku fana na na mitlangu yo tsutsuma, mi ntlangu ya ti-ice hockey. Mitlangu yo tala ya endla swilo swa vuolori.

Vantshwa dyondzo leyi vo ka va nga yi amukeli loko va hluriwile, i ku u ta kuma va kha va ba van'wani, kumbe va kha va lava ku dlaya van'wana hi mhaka yo va hluriwile.

I ku va swi tiva ku ri ku fanele ku va na minkarhi yo va va kha va huha ku va va yi wisisa miehleketo ya vona, ku va na nkarhi wo dyondza.

Eya, ni vona wu ri kahle hi ku ya hi mina hi mhaka yo hala handle masiku lawa a ka ha ri safe, a ku kahle, ku bihile, u nga kuma ku n'wana i humile sweswi a nga ha vuyi kaya va n'wi tekile vanhu lavo yiva vanhu.

A ku ri kahle, a ku tsakiwile hikuva vanhu a va tsakela world cup liya. A ku tsakiwe ngopfu, swilo swi kha swi famba kahle.

I ti bolo. Bolo na yi rhandza nakona bolo yi kahle hikuva yi kha yi endla miri wa wena wu tshama wu ri active.

I ku, i ku hi tlanga mitlangu leyi fanaka na ti-netball-i, na ti bolo, na rugby yi kahle.

Ni nga va byela leswaku va fanele ku va ti khoma, ku ri va nga vi khombyeni ra swigevenga.

Swi na mbuyelo wa kahle hikuva hi va kha hi kuma leswintsongo swi humaka ka van'wana swi kha swi ta ka hina.

I ku i ku kota ku tiva laha u humaka kona na leswi i lavaka swona, ku ri i ta kota ku va na vutivi byo tala hi mhaka ya mitlangu.

I ku, va va va kha va tlanga va ri va ri vanhu vo tala nakona va seketelana that is why xi kota ku kula xi humelela.

I ku tiva swilo swa kahle na swo ka swi nga ri kahle, hi mhaka ya mitlangu. Mitlangu ya pfuna ngopfu ka miri ya hina.

Mitlangu ya le handle loko yi ta haleni va va va kha va lava ku vona ku ri vanhu va halawani va swi kota na ku tlanga no landzelela.

Ndzi ku ri a ya mahlweni nakona ni dyondze swo tala hi yena.

Ni tsakela mutlangi loyi va nga te i Relebohile Mofokeng hikuva, wa swi kota ku tlanga bolo nakona i va a tiyimiserile.

Ni nga kota ku tlanga netball-o hikokwalaho ka yini hi ku ni rhandza ngopfu nakona na swi lava ku yi tlanga hi mbilu ya mina hinkwayo.

I ku va tshama va va va va va focus-ile hi mitlangu that is why va nga ha endli swa vugevenga ngopfu.

va swi. Eya va swi kuma hi mhaka yo va swi kota ku tlanga bolo and then va yi tlanga kahle nakona va ti byerile va ri active.

A ni ta tsakela ku tlanga netball-lo hi mhaka yo netball-o yi kahle nakona yi olola miri ya hina loko hi kha hi tsutsumatsutsuma hi kha hi jump-a.

Ni nga tsakela ku ri ku va na na netball hi ku hi yona yi olovaka nakona va swi kota ku endla, ku ri vana va kota ku va va kha va endla ti-exercise va kha va ya le na le.

Wu fanele wu tshika vana va tlanga mitlangu eka swikolo swa vona.

Ni ni nga va hlohletela ni va byela leswaku, ku tlanga mitlangu i swa nkoka eka miri ya hina.

Ku ri i ta kota ku ku veka, swimilani leswintsongo leswi nga ta va i kha i swi kuma ka ntirho wa le tlhelo.

Wu fane wu fanele wu va nyika nkarhi, va kota ku ti yingisa ku ri va swi lava na ku nghenelela kumbe a va lavi ku nghenelela.